Jaaka ne ke bula akhaonto ya banka, ba mpatlile ID, bopaki ba aterese le nomoro ya mogala. Ke rata go bolelela batho botlhe ba ba senang diakhaonto gore akhaonto ya banka e botlhokwa thata ka gonne e bolokesegile ebile o ka baya madi a gago teng, ga gona motho o ka tsayang ebile ga gona motho o ka a utswang.

Sengwe le sengwe se o batlang go se dira kgotsa se o batlang go se botsa ka banka ya gago kgotsa akhanto ya gago o ka ya ko lekaleng la banka mme ba tla go thusa sentle ba sa go felele pelo.

Ga o tlhopha banka o ka e dirisang, o tshwanetse go lebelela tefelelo tsa dibanka. Go botlhokwa thata go se bolelele batho nomoro ya gago ya sephiri ka gonne motho o mongwe a ka utswa karata ya gago ya banka mme a go ntsha madi a gago gonne o tla ba itse nomoro ya gago ya sephiri.

O tshwanetse go lebelela phesente e ba go fang yone ya gore o patele madi ao, le dijara tse ba go fang tsone tsa go patela sekoloto seo.

Ba batla bopaki ba gore o moithuti. O ka ba bontsha lekwalo la sekolo kgotsa karata ya gore o moithuti, ebile ba batla le dingwaga tsa gago.

Go bula fixed deposit o tlhoka ID ya semmuso, bopaki jwa aterese, madi a o tlileng go a tsenya, le go tlhopha boleele jwa nako ya peeletso le interest rate. Ee, go na le madi a ba a tlhokang go nna le one gore o kgone go bula fixed deposit.

O tshwanetse go kwadisa SARS kgotsa Department of Labour go tlatsa foromo ya UI Aid, go tlatsa foromo ya UI nineteen e e batla leina la modiri, passport, letsatsi la tiro, moputso le nomoro ya pay-i ga e le teng, go tsenya diforomo le go simolola go duela UIF.

Ee, go na le pharologanyo mo student loan le personal loan. Student loan-u gantsi puseletso e simolola morago ga go fetsa sekolo kgotsa ga o setse o krey-ile tiro. Ebile personal loan-u puseletso ya teng e simolola morago ga kgwedi.

Tax free savings ke savings e ya polokelo e e filweng ke puso ebile motho o tshwanetse gore a ka baya thirty six thousand ka ngwaga go ya ko five hundred thousand botshelo jwa gago bo botlhe.

Melemo ke tshireletso ya madi, go boloka nako, go tsamaisa le go rulaganya madi. Dikgwetlho ke go tlhoka go itse ga thekenoloji, ditshwanelo tse di lekanyeditsweng ditshenyegelo tse di kwa godimo. Dikotsi ke ditlhaselo tsa cyber, go latlhegelwa ke founu kapa mogala wa letheka mabaka a system failure.

Go ya ka nna, ditlhwatlhwa tsa madi di na le tsheko e kgolo mo dikgwebong tsa boditšhabatšhaba ka tsela tse di latelang, phelelo mo thekong le mo tshekisong ya dithoto, phelelo mo ditshenyegelong tsa tlhagafatso, phelelo mo mekgweng ya peeletso, phelelo mo kgwebong ya konteraka.

O tlhoka tse di latelang pele ga o ka reka ntlo, madi a peeletso, deposit-e go netefatsa madi a o a amogelang, credit histori le ditokomane tse di latelang pampiri ya mogolo wa gago, pampiri ya ko bankeng, ID le lekwalo la gore o a dira. Mofuta wa ntlo le lefelo, go itirela pre-approval le go bontsha boikarabelo.

O ka kopa kadimo ya koloi go tlhatlhoba boleng jwa koloi le madi a a pegiwang mo godimo ga o adima interest rate, nako ya go kadima. Ebile tshwanetse o netefatse gore di-interest-e ke tse wena ka kgonang go di patela.